Batshana bami, ndiyaniva ukuba niyavuyela ukufuya iinkukhu, kwaye loo nto indenza ndivuye ngakumbi nam. Kodwa ke ngaphambi kokuba niqale ukufuya iinkukhu, kunezinto ekufuneka nizazi kuqala ngaphambi kokuba nifuye iinkukhu. Into yokuqala ekufuneka niyazi ngeenkukhu, iinkukhu nazo ziyafana nazo zonke izilwanyana. Njengoba nisazi ke ukuthi isilwanyana ngasinye sinabo ubungozi baso, sinayo nobuhle baso. Inkukhu ke sisilwanyana sasekhaya esilunge kakhulu, kodwa ke ke akufuneki udlalele kuso ngoba naso siyakwazi ukwenza ubungozi. Umzekelo, xa ngabe ungadlalela kwintshontsho laso ulithathe, singakonzakalisa kakhulu, singakukhupha nditsho amehlo.

Umntu osanda kuqala ukulima umbona ndingamnika amacebiso, la alandelayo. Ndingathi makakhethe umhlaba ofanelekileyo ngoba kaloku umbona udinga umhlaba onothileyo kwaye onomoya opholileyo, aqinikesise ukuba umhlaba unamanzi afanelekileyo. Akhethe imbewu azolima ngayo, imbewu azolima ngayo kube yimbewu ayithembileyo. Alungiselele izixhobo zokulima. Xa uzolima umbona kufuneka ube nezixhobo ezithile. Aphose umgquba emboneni wakhe ngoba kaloku umbona udinga umgquba. Akhethe nexesha lokulima umbona. Umbona awulinywa nokuba kungeliphi na ixesha, umbona unexesha elikhethekileyo okhula ngalo. Angalibali ukuthintela izifo zezilwanyana emboneni wakhe.

Iitapile yeminye yemifuno endiyithanda kakhulu. Kaloku into endenza ndizithande kakhulu iitapile zinintsi izinto endingazenza ngeetapile xa ndipheke ukutya kwami. Ndingenza nesaladi ndisebenzise iitapile zam. Ndingaphinda ndiyisebenzise iitapile zam ukwenza ngazo i-starch. Kwaye into endenza ndizithande kakhulu iitapile azisokolisi kakhulu xa uzilimayo, azinawo umsebenzi omninzi kakhulu.

Iziqhamo ezikhula kalula kumhlaba waseKapa zii-apile, neetapile, nee-grapes, neeorange kunye namapere. Ezi ziqhamo ziziqhamo ezikhula kakuhle eKapa. Into ebangela ukuba ezi ziqhamo zikhule kakuhle eKapa zezi zizathu zilandelayo, yimeko yemozulu. Imozulu yaseKapa yiyo eyenza ukuba ezi ziqhamo zikhule kakuhle nomhlaba wakhona onomgquba, kwakunye nezixhobo zokulima. E-Kapa amafama wakhona anezixhobo zonke zokulima, nto leyo yenza ukuba ezi ziqhamo zikhule kakuhle.

Ubisi oluthengwa edolophini alufani nobisi olusanda kusengwa enkomeni. Ubisi oluthengwa edolophini lufakwe izinto ezininzi olulenza ukuba luvakale lumnandi kunobisi elisengwayo enkomeni. Ngoba ubisi olusengwa enkomeni luphuma noboya, luphume lugcwele nezinye izinto, nendlela elinuka ngayo ivumba lalo alifani nobisi lwasedolophini.

Amanyathelo abalulekileyo okulungiselela umhlaba phambi kokutyala kukuqala ngokususa yonke into engcolileyo emhlabeni. Qala umhlaba wakho uwuphethule ulime ngeenkabi, uqoqe zonke izibi umhlaba wakho ube mhle. Ufake zonke izondlo zomhlaba, oomanyolo, ufake nomgquba weenkomo emhlabeni.

Ewe, ukufundisa iindlela zokukhangela okanye zokuzingela nokutya izityalo zasendle ezilalini kunganceda abahlali basezilalini bandise imithombo yabo yokutya. Ngoba kaloku xa uzingela uzobuya nenyamazana eningafika niyitye ekhaya niphumze isitshebo senu. mifuno yasendle esiyikhayo uma sisehlathini efana noogcamgce, ubuye uwupheke uphumze ukudla kwasedolophini.

Xa ndizofuya iihagu, ihoko yehagu yam ndizawuyenza ukuba ibe nendawo ezoba namanzi njengedamu ukuze ikwazi ihagu yam ukuqubha kuyo iphinde isele kuyo. Ndiyibiyele nokuba ingaphumi ngoba ihagu iyarhala, ingahamba ingena emizini yabantu ikufake ekuthetheni. So, ihoko yehagu yam kungafuneka ukuba ndiqinisekise ukubana ayizophuma kuyo.

Ewe, ndicinga ukuba zingabanceda kakhulu ngoba kaloku kukhona ezinye izityalo endle ezingadliwayo angathi umntu xa ezidlile zimone umzimba wakhe. Yingako ke kubalulekile ukufunda ukuba zeziphi izityalo ekumele zidliwe ngabantu abahlala ezilalini.

Ngokolwami uluvo abalimi, ndicinga ukuba bangazama ukusebenzisa amanzi abebevasa ngawo iimpahla nabebehlamba ngawo bawagcine ukuze bakwazi ukunkcenkceshela izityalo zabo. Okanye bathenge amapayipi amade azosuka emlanjeni, azofika umntu entsimini yakhe alime kuyo ukuze akwazi ukunkcenkceshela izityalo zakhe. Njengokuba sonke sisazi ukuba izityalo azikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi, amandla wonke ziwathatha emanzini.

Njengomfama ofuna ukukhusela imfuyo yakhe kwimbalela, into endiyenzayo kukuba ndihlale ndinkcenkceshela izityalo zami rhoqo ekuseni xa kuphuma ilanga. Naxa litshona ilanga, ndiphende ndenze ngokunjalo. Nditshintshanise into yam yokunkcenkcseshela amanzi kuzo zonke iindawo endilime kuyo izityalo zami, ndenze sure ukuba ziyayifumana amanzi oneleyo.

Le nkqubo ndiyibona iyinkqubo eluncedo kakhulu emphakathini njengokuba izokunceda umphakathi ukuba ukwazi ukuzimela kwezezimali. Kwaye yenza ukuba umphakathi uthuthuke kwezempilo njengoba sazi sonke into yokokuba iziqhamo yiyona nto enika impilo. Kwaye inceda umphakathi ekubeni uhambe uyothenga izityalo edolophini okanye iziqhamo edolophini, ukwazi ukuba iziqhamo zitholokale kwala ekuhlaleni ungade umotshe imali yakho yokugibela uyofuna iziqhamo edolophini. Futhi ke, iya kwakunceda umphakathi kwimeko yezimali. Iveza amathuba emisebenzi kubantu abahlala komphakathi.

Ewe, ndiyavuma ukuba xa kushushu izityalo zithanda ukuncipha. Uzokhumbula kaloku ukuba ubushushu obukhulu buyaziphazamisa izityalo, izityalo ziye ziphelelwe ngamandla okufumana amanzi. Njengoko ke sisazi ukuba izityalo zixhomekeke emanzini eziwatsala ngaphantsi komhlaba, xa kutshisa kakhulu izityalo zithwala kanzima, azikwazi ukutsala amanzi oneleyo. Loo nto leyo yenze ukuba izityalo zithande ukuncipha ngoba izityalo ezinintsi ziyatsha xa kutshisa ilanga.

Into endingayidinga ukuze ndikwazi ukuzilimela umbona wam ngumhlaba onempilo. Umhlaba wam ndiwuthele umanyolo ukuze kube ngumhlaba ozokwazi ukuba umbona ukwazi ukukhula kakuhle kuwo. Enye into endingayidinga xa ndizotyala umbona wam zizixhobo zokulima umbona, nembewu elungele ukuba ndityale ngayo.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe elikhulu kwezolimo kuba kaloku kwandisa imveliso kuphinde kwandise neengeniso, kunciphise nezikhalazo ngokutya emphakathini. Ukuphucula imveliso yezoqoqosho, ukunciphisa iindleko zokuqhuba.

Izicwangciso ezinokuthi zisetyenziswe ukuxhasa abalimi abasakhasayo kukubaqeqesha nokubafundisa ngokulima kabanzi ukufikelela kwinkxaso ngokwezemali. Kaloku abalimi abasakhasayo bahleli bekunxanelwe ukuncedwa ngokwezemali ukuxhasa iminikelo yolondolozo lwezemozulu, ukubaxhasa ngokuphucula izindlu zokuthengisa.

Ewe, ukuxhasa abalimi abasakhasayo, ndicinga ukuba kungaba nefuthe elibonakalayo ekuqinisekiseni ukuba ulimo luyayinyusa i-GBD yeli lizwe. Ngoba kaloku kwandisa imveliso yezolimo, ukuphuculwa kwemisebenzi kumphakathi, ukufezekisa iindawo ezintsha zemisebenzi, ukuqinisekisa ukufikelela kwiindawo zokuthengisa.

Isityalo sokuqala endingacinga ukusityala kungaba yikhaphetshu. Into engandenza ndifune ukutyala esi sityalo yingoba sisityalo esanda kakhulu, siba nesithelo esihle futhi ke ke kukancinci ukuba izityalo zam zekhaphetshu okanye zife xa ngaba uzilimile. Xa utyala ikhaphetshi izityalo zakho ziye ziphumelele zonke, zande. Kwaye ikhaphetshu sesona sityalo esithandwa kakhulu kwindawo endihlala kuyo endicinga ukuba xa ndinokusityala, abantu bangasithenga kakhulu.